Re le sehlopha re tlameha ho ba le tshebedisano mmoho, kutlwano le boitshwaro bo botle. Mme e ka sehloohong haholoholo, ke hore sehlopha se be le boikwetliso bo matla hore se kgone hore se ka be se itlhophiseditse hore mohlang ho lo bapalwang se be se le malalaalaotswe.

Ke tshwanetse hore ke be le diaparo tsa bolo kaofela tse felletseng hore le nna ke tshwane le batho ba bang boikwetlisong. Mme tse tla hlokehang ke dieta tsa ho raya bolo e leng di , di , dikausu, mokotlana wa ho kenya diaparo tsa ka tsa bolo, sekupu sa ho nwa metsi, le di hore ke kgone ho itlotsa ha ke na le dikotsi tse nhlahetseng.

Re le batho bonyane re tlameha hore ha e le mafelo a beke, kapa ka nako ya rona e leng hore ha re etse letho. Re ke re kenele dipapadi, mohlomong le ha e ka ba sehlophanyana se itseng. E le hore re kgone hore re kwetlise mebele ya rona. Sena se thusa haholo kelellong le mmeleng kaofela. Mme se thusa le ka hore o phele ha lelele, le hore mahloko a seke ao hlasela hobane masole a mmele a tlabe a tiile.

Bo bile bobebe hobane jwale ke se ke kgona hore ke ntshe maikutlo a ka ka tsona dithotokiso tsena tse leng hore ke a di etsa. Ke tsela e nngwe ya hore o ka lwantsha kgatello ya maikutlo.

Dipapadi tse ding tse leng teng ke tse tshwanang le chess. Ho na le tse tshwanang le rugby, ho be le tse ding tse tshwanang le bo papadi ya tennis-e. Ke tse ding tsa dipapadi tse e leng hore motho a ka nka karolo ho tsona.

Ke ne nka rata ho bapala papadi ya bolo hobane ke yona papadi e leng hore ha ne ke kena sekolo. Ke ne ke rata ho e bapala, empa ha ke a ka ka ya hole ka yona. Papadi ya bolo e monate hobane eo rotloetsa hore ho be le ho utlwana ha batho le yona taba ya hore.

Di-game tseo ha di a loka hobane di ruta bana hore ba be le kgalefo e hodimo. Mme ba bona ho ntsha ba bang madi e le ntho e ntle. Jwale di ruta bana dintho tse leng hore ha se tsona.

Ho jive-a ho na le tjhelete, mme hona le batho be leng hore ba iphedisa ka ho jive-a. Ba etsa tjhelete ka ho etsa dikonsarete le ho memelwa dikonsareteng tse kgolo tsa batho ba hlahelletseng ka mahetla. E nngwe e ba jesang ke ya hore ba hlahelle di-music video, mme batho bana ba jive-ang re ba bitsa di-choreographer.

Dihlopha di hloka hore di phamise ka moo dibapadi di bapalang ka teng. Di bapale ka boemo bo tshwanang le ba dipapadi tsa mose. Ha okaba jwalo, papadi ya bolo Afrika Borwa e tla hohela lefatshe kaofela.

Ke nahana hore ha hona papadi e leng hore e teng e bapalwang mose, e leng hore Afrika Borwa ha e na yona ho ya ka tsebo ya ka.

E nngwe ya dintho tse thusang ka dipapadi, ke hore motho a se ke a ba le kgatello ya maikutlo. Dipapadi di theola kgatello ya maikutlo haholo ha motho e ba a na le mathata ka lapeng. Ha le kwana dipapading, kgatello ya maikutlo e batla e theoha ha nyenyane.

Mme ke kopa hore o mphe di-game tsa ka hle! Ke tla leka hore ke phahamise dikausi mosebetsing wa ka wa sekolo. Mme ke tla ipha nako e ngata haholo dibukeng ho feta di-gaming tseo tsa ka.

Ke tsebile ho sebedisana mmoho le batho ka baka la dipapadi. Mme e nngwe hape ya dintho tse leng hore ke ile ka di tseba, ke hore o be le mamello nthong eo oe etsang.